Njengomfama kumele ndibe nalo igongqo elikhulu elibizwa ngokuba yiJojo tenki eligcina amanzi. Ndibe nawo amabhakethi ahlalayo ngaphandle awakhongozela amanzi emvula ukuze ndigcine imfuyo yam ikhuselekile.

Kumele ndiyijonge ukuba imfuyo isatya ngendlela elungileyo na nanjengesiqhelo. Ingaba idlamkile okanye ityhafile? Ukuba ezo zinto zimbini azihambi ngendlela, ithi loo nto ikhona into engahambi kakuhle, ayiphilanga.

Ndingababuza ukuba bawakhe phi amaqunube kwaye ingaba bayayazi na ukuba akhona amaqunube angalungelanga ukutyiwa ngabantu. Ndibaxelele, ndibacebisa ukuba ukuba bafuna ukutya amaqunube mabenze izityalo emakwabo.

Ukubuya kommelwane empangelweni ndingaya kwammelwane ndimchazele ukuba iibhokhwe zakhe xa ephumile nazo ziyaphuma, ziyamlandela kwaye zingena eyadini kum zimoshe izityalo.

Ndingawuthatha umbona ndiye esitalatweni ndiyowuthengisa. Ukuba abantu bakholiwe ngumbona, ndingaya kusomashishini wevenkile ndimchazele ngesi saziso nalo mbono wam wokuba, kunganjani ukuba ndithengisele yena umbona. Yena aze awuthengise ngelakhe ixabiso eliphezulu kweli lam, ukuze abantu bawufumane kuye umbona.

Ndingacebisa ukuba bathenge amagongqo amakhulu ekubizwa ukuba yiJojo tenki ukwenzele imvula xa isina ichathazele amanzi. Kwaye bangawasebenzisi kude kufikelele ixesha lembalela kube kuqala kwabo ukuwasebenzisa la manzi. Okwesibini, ukuba banako, ezinye izivuno zabo bazilime emabhakethini ukwenzele ukungasebenzisi amanzi amaninzi.

Ndingabiza oosomashishini kunye nolutsha ukuqinisekisa ukuba oosomashishini izivuno zabo bazithenga kulutsha kunye naba nabalimi balapha kwilali. Ukwenzele ukuba bakhuthazeke babe nomdla wokuqhubeka nokulima.

Akufanelekanga oko. Ndicinga uba umntu xa esebenza nzima kumele asebenze afumane umvuzo ozawuthi amkhuthaze ukuba aphindele emsebenzini, ngoba xa sisebenza, sisebenza sisebenzela imindeni yethu nokuphila ebomini.

Ndiyacinga okokuba usebe lwezolimo lingenelele ukuxhasa oku ukuze ulutsha libe nomdla lutsalele kwezolimo. Kwaye bafake isandla apho kudingeka khona, bamane befika bezojonga ingaba kusaqhutyekekwa ngendlela eyiyo na.

Ewe, ndingamqasha ngokuba unolwazi olukhulu kwaye ndingafunda lukhulu nakuye ngokuba izinto zitshintsha minyaka.

Kuxa ingafuni ukutya okanye ingenamdla wakutya. Naxa ityhafile ingadlamkanga, ixabise ukulala nokuhla komzimba.

Ewe, ziyancipha ngokuba ziyatsha kwaye neemvula azixhaphakanga. Loo nto ibangele ukuba zinciphe.

Xa usebenza kuyadingeka ukuphumla kwaye ufumane amanzi oneleyo emzimbeni nokutya ukuzele udlamke ukwazi ukusebenza. Xa ixesha lakho lincinci amandla ayaphela kwaye ukusela amanzi kuyancipha. Loo nto ibangele, ichaphazele impilo yakho kwizigulo ezithile.

Ewe, isipinatshi ngenye yemifuno endiyithandayo. Inceda impilo yethu kwaye imifuno eluhlaza iyadingeka empilweni.

Ewe, iyenzeka. Uyakhela indawo yokulala neyokutyela bucala ecaleni kwendlu yakho.

Akulunganga ukuthatha umhlaba ngaphandle kwembuyekezo, ingakufaka engxakini loo nto. Kwaye wonke umhlaba okhoyo usikelwe for isizathu esithile okanye into ethile.

Ewe, iyayinyusa i-GBD yeli lizwe kwaye ibangela namathuba omsebenzi abe maninzi. Inceda nakumanye amazwe ukuthengisa izifuno ngaphandle ukwenzela imali yangapha inyuke.

Akulunganga usebenza iiyure ezinde ungephumli ngexesha elifanelekileyo. Loo nto ibangela umzimba wakho udinwe kwaye ichaphazele impilo yakho.

Kukuba kwenziwe imisebenzi yande kuphuhliswe uMzantsi Afrika wonke umntu abe nenxaxheba.

Nangona umntakwethu ebona kulula ukufuya iihagu, kodwa ukuvuka ulungiselele nokukhangela ukutya kweehagu akusoloko iyinto elula.

Kuthi qatha ukuvela kwemisebenzi emininzi kuluntu lonke nokuphuhlisa uMzantsi Afrika.

Ngokoloyiko lokuxhelwa kwazo kwenziwe inyama ngazo nokusengwa rhoqo.

Umfuyi into anokuyenza kukuba afumane uncedo logonya lwegusha zakhe ukuze zingosulelani ngebhula.

Ubisi olusandukusengwa luyasikhulula isisu kwaye luyalindwa. Olu luthengiweyo luyanonongwa lujongwe ziingcaphephe uba zikulungele na ukuselwa.